Mo setsong sa rona sa Setswana motho wa mosadi tlamehile a apare mosese o fitileng mangwe, mme re sireletse magetlha a rona. Dilo tseo di fetogile mo dijareng fa bašwa ba ntse ba apara dilo tse di ntshang dirope, tse di ntshang le di-part-a tse dingwe tsa mmele.

Ee, ke gore moaparo wa setso tlamehile o aparwa ko moetlong. So se wa ke go naya setso sa rona seriti ebile le go tlhompha ditiro tsa batho.

Wa basadi o montle ke mosese wa Setswana wa tradition-e, e leng gore o blue and white.

Diaparo tse go buiwang ka tsone tsa Sezulu le Sexhosa di na le setso le kamano ya gore go tsamaisana jang. Mme ga ke nagane gore di rotloetsa bana ba segompieno ka gore bana ba segompieno ba tsamaya ka dilo tsa thekenoloji.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa nako nngwe di bontsha botho, nako nngwe di bontsha tlotlego ya setso le ya tumelo.

Moaparo o bontsha gore ga mosadi a nyetswe o bontsha go itlhompha, boitshwaro le boikokobetso mo setšhabeng.

Ka Setswana ke lefifi, mokgwalo, letlalo , ke ntlo le dikgasi.

Fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke boitsholo, maemo a setso, le eng? Le tlotlo mo setšhabeng.

Diaparo tsa setso le fashion-e ya gompieno ke dilo tse pedi tse di farologaneng. Diaparo tsa setso fa re di apara re di apara ka tumelo ya setso sa rona. Fashion-e ya gompieno re apara go itumedisa maikutlo a rona.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlholetsa gore basadi ba nne le tsela ya tumelo go tlotla setso sa bone.

Dinako tse dingwe ke nagana gore ga ba leke go leka-leka basadi le banna. Ke nagana gore go na le basadi ba e leng gore ba na le mmele o ko godimo, ba e leng gore diaparo tsa basadi tota ga di ba lekane. Gore go na le banna ba e leng gore ba na le mmele o ko tlase ba ka lekanwa ke diaparo tsa tse go dirwa diaparo tse e leng gore di ka lekalekana banna le basadi. Ga e se gore go na le lenyatso kgotsa go na le eng.

Ka Nna ke nagana gore re simolotse re lebala setso tsa rona ko re tswang teng le dilo tse re di bonang mo di-shop-ong, mo ikonoming ya rona. Re be re galela diaparo tseo re lebala tsa setso le tsa tumelo ya rona.

Batlhami ba fashion-e ba leka go re gopotsa gore re sa lebala setso sa rona, re sa lebala ko re tswang teng, re seka lebala ditumelo tsa rona.

Gompieno jana re kgona go apara diaparo tsa rona tsa Setswana kwa manyalong, mme di dirilwe ka mokgwa mongwe o montšhwa.

Ke nagana gore diaparo tsa basadi di bontsha ditekanye tsa setšhaba le dilo tse di lebeletsweng mo basading le botho jwa bone.

Ke fa re tla boela ko setsong sa rona, ra rutwa ka history ya rona gore bogologolo basadi ba ne ba apara jang ebile ba ne ba itshwara jang.

Fa ke ne ke le motlhami wa diaparo tsa fashion-e ke ne ke ka dira diaparo tsa Setswana ka gore ke motlotlo ka setso sa ka sa Setswana ebile ke batla go ipona ke itse thata ka Setswana se sa rona se, ke batla go ikgantsha ka sone. Ke rata le moaparo wa rona wa letlalo.

Mo setsong sa rona sa Setswana re apara lesela, mokgele, ka na ke eng se? Re apara seshweshwe banna ba apara leadi.

Ba ba mo motseng wa rona banna ba apara ladi go bontsha boitlhompho. Basadi ba apara seshweshwe, mme ba be ba ikgurumetsa ka lesela.

Diaparo tsa setso ga di aparwe fela. Di bontsha tsela ya history ka mebala, lesela le boitshwaro jwa history ya rona.